Ke gore go na le bookelo jwa koloi jo e leng gore gabedi mo bekeng bo tla mo tikologong ya ka kwa legaeng la bagodi. Ga ba ye go tsaya melemo ya bone kwa tleliniking kgotsa kwa bookelong jo bogolo. Ka nako ya go latelwa ditlhare tsa bone tleliniki ya tla ko motseng wa rona kwa legae la bagodi ba newa ditlhare tsa bone. Sa bobedi ke gore fa go na le mogodi mongwe yo e leng gore wa lwala thata mo gare ga bosigo jaaka re itse gore di-ambulance ga di bonagale bonolo, o founela mongwe yo e le gore o bereka kwa o kgona go bitsang ambulance e tla e itlhaganetse.

Go ya ka nna bagodi tshwan'tse ba tlhokomele ke ba lelapa la bone go nneng motho wa lelapa o go fa lerato le gore le go lekane le tlhokomelo ya gage e tseneletse. Ga a go felele pelo and motho ga e le wa lelapa oa itse gore o rata eng ga rate eng, le ga mmele o le bokoa o kgona go itse gore ka nako ya gage o na a kgona go dira eng le eng e re ke mo direle se o. Fa e le gore ne le motho o ratang go phephafatsa ntlo ya gage o dira se o a batla a se dire ka gonne ga a tlhokomelwa ke batho ba ba kwa ntle kwa ba mo felela pelo and o fitlhelela gore kwa ba tlhokomelang teng ba bantsi ga kgone go newa nako le tlhokomelo ga se e tseneletseng sentle.

Bopa maikutlo a rona ka gore jaaka motho a tlhokometse mogolo oa itse gore leena o tla gola go a go fitlha mo nakong e le gore leena o tlhoka tlhokomelo. Jaaka re itse gore ga o tlhokomela motho lwena 'tla tlhokomelwa kgotsa leene motho yoo kwa pheletsong e ka nna e ne o feletsa gore wa go tlhokomela. So go tlhokomela motsofe gora gore o tla atisetswa matsatsi a botshelo le wena o ruta ba batlang ka fa tlase ga gago gore fa motho a tsofetse o tlhokomelwa jang le gore o mo naya lerato jang. Jaaka ngwana gotwe ngwana o bona dilo go tswa mo batsading kgotsa go tswa mo bagolong, jaanong se o se dirang mo motsofeng o mo tlhokomela le ngwana leene motlhang o fitlhile mo nakong ya botsofe o ka kgona go dira se o.

Setšhaba le ba lelapa tshwan'tse ba tlhokomele, ba tlamele batsofe ka go netefatsa gore ba sireletsegile ebile le batho ba dulang le bone maitshwaro a bone a siame. Pharologano go ya ka dijo ke gore gantsi mo dijong tse dingwe jaaka Mazulu le Mapedi le Maxhosa gantsi o fitlhela e le gore batsofe tshwan'tse ba tlhokomelwe ke dingwetsi tsa bone jaaka gongwe ngwana lelapa a nyetse ga mmatsale kgotsa rratsale a sa tsoga le motsofe tshwan'tse a tlhokomelwe ke ngwetsi eo, ngwetsi ya gotswa kwa lapeng la teng e tle go dula le mmatsale kgotsa le rratsale e ba tlhokomele go fitlhela ba tlhokofala e be e le go ne a boela kwa lelapeng la gage.

Fa o le mogodi o fetileng masome a thataro le botlhano kgwedi le kgwedi go na le lefapha kgotsa go na le mokgatlho o le goreng mo motseng wa rona o ya ko malapeng a batho ba o, wa go phephafatsa. O bona le gore a ba nwa ditlhare tsa bone sentle ka nako, o ba botsisa le dipotso tsa gore a mme ba tlhokomelesegile, a bana ga ba ba tseele madi a bone a phenšene. Fa le gore mo dilong tse dine tse tse ke di umakileng bagolo ga ba itumelela tsone go tswa mo ba lelapeng la bone ba thusiwa ke bone ba mokgatlho oo go ba direla tsone.

Ke kwa home-based care jaaka e bidiwa ka sekgowa ga go duelwe, go na le bagodi ba e leng gore ga ba kgone go tlhokomelwa thata-thata mo tsamaisong ya letsatsi. Jaanong mo mosong fa bana kgotsa ditlogolo ba tsamaya ba ya ko ditirong le kwa di mmerekong ba tsaya bagolo ba bone ba ba isa kwa, bagolo ba tsena kwa ba fitlhe ba direlwa dijo tsa mo mosong, tsa motshegare le tsa maitseboa. Gonne gantsi ba tswa ka ura ya bone kgotsa ya botlhano. Kwao ga go duelwe ke puso e le gore e reka dijo, e dira sengwe le sengwe, bontsi ba jala bagolo ba bangwe ba rata go jala, ba kgona go jala ko o, ba ikentsha bodutu. Ba bangwe ba roka, ba bangwe ba apaya, ba bangwe ba loga ka di-wool mme ba ba sa kgoneng go dira jalo ba tlhokomelesega sentle.

Puso ya go ne jaanong ga e tlhokomele bagolo jaaka ke rata ka gonne ba ba neela madi ao a bogodi, gantsi kwa malapeng ba go utlwa gore a mogodi o tlhokomelesege sentle? A madi a gagwe oa bona kgotsa jang. Mme nka rata fela fa go ka tokafadiwa ka gore gangwe kgotsa gabedi mo kgweding puso e ntshe batho ba ba e berekelang ba ye ko malapeng a le gore a na le bagodi ba ba nang le mengwaga e rileng. Ba ye go ba botsa gore ba tlhokomelesegile sentle? A madi a bone ba a bona a phenšene? Le gore a ba dula sentle? Ba ba sa dulang sentle ba kgone go ba tsaya ba ba ise kwa di-home-based care kgotsa kwa bagoding.

Ke bona fa nna phenšene e ama boleng jwa bagolo ka mokgwa o latelang, gore ya ba thusa gonne bagolo ba le bantsi bana ba bone ga ba ba tlhokomele. Jaanong ka madi ao a phenšene ba kgona go patala di-society, ba patala le kwa di mmošareng, ba tlhokomela le ditlogolo tsa bone gonne bontsi jwa bone bana ba bagodi bao ga ba tlhokomele bana ba bone. Jaanong bagolo ba tlhokomela ditlogolo tsa bone ka madi ao, jaanong ka kakaretso goya kanna ke bona madi ao a thusa bagodi thata-thata gonne mogolo a itse gore ka letsatsi le le rileng mo kgweding nka nna le se sejang le se se nwang.